HIV nka e thibela ka ho sebedisa kgohlopo. Nka ithibela ka ho nwa dipidisi tse bitswang Prep le tse ding dipidisi tse bitswang Pep. Le ho sa etse thobalano hohang.

Eya, e bohlokwa hoba tshwanetse o itlhatlhobe selemo le selemo. O tsebe maemo a hao a bophelo.

Ee, e thusa banna hore ba ke ba eme ho hlekefetsa basadi ba bona le bana. Hape e ba ruta hore ba bua ha ba na le mathata.

Ah-eh, mme ha o ka tseba hore meriana ee, chemist-ing eo o nrommeng ho yona e tura ha kae? For dipidisi tsa hlooho feela, aa mannyeo ba ya tura.

Mathata e re kopanang le ona o e re ya utlwelane. Ke hore di-ambulance tsa rona ha di fihle ka nako ho bakudi. Hape ke dikotsi tse hlahelang batho di mmileng.

Ho bonahala banna ba bangata ba sa kenelle haholo matsholong a bophelo. Haholoholo ha ho bua ka bophelo ba bona. Le ha ho le jwalo, ha ba fuwa lesedi le ho kenyelletswa ka tsela e ba utlwisisang, hore ba ka bontsha kgahleho ka ona. Matsholo a lokela ho etsetswa ka tsela e hohelang banna le ho ama bophelo ba bona ka kotloloho.

Ee, ho se fumanehe ha di thibela pelehi le thuto e lekaneng ke lebaka le leholo. Meetlo le tumelo le tsona di ka kenya letsoho. Thuto le ditshebeletso tse atametseng batho, di ka thusa ka ho rarolla bothata.

Dipetlele tsa mmuso di tletse hobane batho ba bangata ba itshetlehile ka tsona. Empa palo ya mesebetsi le disebediswa e nyane. Hape ho na le mathata a tlhokomelo e le ho selekane ha dipetlele metseng e meng. Sena se baka tshitiso tshebeletsong e potlakileng, le e sebetsang.

Bohlokwa ba ho nka meriana. Ke hore e thusa ho phekola le ho laola malwetse. Ho imulla bohloko le ho thibela ho ata ha mafu.

Moriana ya setho e sebetsa ha e sebediswa ka nepo. Empa haeba e sebediswa hampe, e ka ba ka mathata. Ho bohlokwa ho latela keletso ya ngaka.

Re tla fana ka meriana e ngata ka tshebeletso e potlakileng le e bonolo. Ho kenyelletsa phano ya nnete e nepileng. Re tla etsa matsholo ho kgothalletsa bareki ho reka lebenkeleng la rona. Hape re tla sebetsa le mekgatlo ya batho ho aha kamano e ntle le setjhaba.

Ke tla mo hlalosetsa hore ke ntho e se e tlwaelehile. Hape ke tla mo mamela ka hloko. Ke tla mo tisetsa hore ke tla mo tshehetsa sekolong le ho mo thusa ka dintho tsohle. Ke tla mo ruta hape hore a bue le batswadi ka mathata a hae bakeng sa thuso.

Mpotsa hore ebe na ho na le mesebetsi kapa diprojeke tseo ke tla nka karolo ho tsona. Hape nka botsa hore ke melemo efe eo ke ka e fumanang ha ke qeta course ena.

Ho hlekefetsa basadi ka bong ho bakwa ke maikutlo a hore banna ba feta basadi. Hapa.

Ke tla tlaleha taba ena ho batsamaisi kapa ho ngaka e phahameng, hore ba nke mehato. Ho rekisa meriana ya mmuso ka lekunutu, ha ho molaong ebile ho kotsi. Hape ke tla sireletsa bophelo ba batho. Ho bohlokwa hore meriana e fumanwe ka tsela e nepahetseng.

Dumelang. Ke le eletsa ho le tsebisa hore moriana wa Paracetamol o fedile. Re kopa hore re tle re o fumane ka mapele kapa re romelle e mong wa ho rona a tle a tlo lata moriana oo. Hoba re sebetsa ho netefatsa hore bakudi ba seke ba angwa ke tshwenyeho ena.

Ee, ho ruta ka thobalano e nepahetseng dikolong ho bohlokwa hobane ho fa baithuti ho tsebo ya ho itshireletsa. Ho thusa hape ho thibela bokgatjhane bo botjha le mafu a dikobo.

Eya, ho na le matsholo a kang Men's Health Month, le , e fanang ka thuto ka bophelo ba banna. Ho laola kgatello ya maikutlo le ho thibela HIV. Matsholo ana a thusa ho phahamisa tlhokomediso le tlhokomelo ya bophelo ho banna.

Tjhe, ho se bollotse ha ho bolele hore motho o sireletsehile ka ho felletseng kgahlanong le HIV. HIV e ka fitiswa ka ditsela tse fapaneng. Haholo ha ho sebeditswe kamehla condom. Ho bohlokwa ho kopanya mehato e fapaneng ho itshireletsa ka botlalo.

Batjha lona tjhelete ya batsofe ha se ya lona. Ke ya ba phetseng bophelo bo bo telele ba sebetsa ka thata. Ho e nka ka tsela e fosahetseng ke boshodu ebile ke ho hloka hlompho. Sebetsang ka thata le batle mesebetsi ka botshepehi.

Tjhe, ha ke dumele hore meriana e sa tsejweng hantle e ka phekola mafu a mangata ka nako e le nngwe. Meriana e jwalo e ka baka kotsi hobane ha e hlahlojwe kapa ho netefatsa ka ditsebi. Ho molemo ho nka moriana e ngotsweng ke ngaka kapa e netefaditsweng ke ba hlokomedi.

Ee, o ka reka dihlahiswa tsa bophelo ho social media. Empa ho hlokahala hloko ya hore batho ba bang ba ka rekisa sa dihlahiswa tse sa netefalwang kapa tse kotsi. Ho molemo ho reka ho barekisi ba tshepahalang kapa ba netefaditsweng.

Ngwana ho bohlokwa hore o hlape matsoho a hao. Ho ba e sa le o bapala letsheare lena ka ofela. O tshwara bakgotsi ba hao, o tshwara diphoofolo, o bapala ka mobu. Mme tseo ka ofela di tshwere di-germs. Ha qetile moo, o tlo batla le ho ja. Jwale ha o ka wa ja, o tshwere ntho tsena ka ofela o sa hlapa matsoho. O tlo kula.